Ee, ha e le meroho ya naheng yona, ke a e tseba re tseba meroho e fapaneng jwalo ka thepe, mantshatlala le e meng e itseng ha e fumanehe dishopong. E fumana thoteng hono ho bolela hore e jetswe ke naha. Lebaka le etsang ke batla ho tseba ka yona ke hore ke batla ho tseba phapang bakeng tsa meroho ya naheng le ya meroho e jalwang ka hara motse.

Lefapha la temo le ne le tshwere thupello ka kgwebo ya bohwai. Thupello ena e ne e shebane haholo le polane ya kgwebo. Ke bile le monyetla wa ho ya thupellong eo. Hlalosa ka bokgutshwane melemo ya polane ya kgwebo ho sehwai.

Nako ya dijalo tsa hao di qalang ho hola ka yona, ke moo o tlamehang ho sebedisa maano kaofela a ho hlokomela dikotsi tse ipatileng. Ke afe maano o tla kenya tshebetsong nakong eo?

Ditholwana se di le teng makolokoting. Nakong tse ding ke mofuta o le mong. Nakong tse ding ke di ba tswakantse mefuta ka hara lekolokoti le le leng. Hlalosa hore batho ba rekang ditholwana tse ka makotikoting ha ba batle ho etsa eng.

Ditlama tseo ke di ratang ho pheha hore dijo di be monate di monate. Fela e ke hanyane bese mme hape ke eiye ya training e tala. Ng ng Ke tsona fela tseo ke di ratang tsona tse etsang dijo di monate fela mme tsona ke di fumana dimeleng hobane I ke di kentse mobung lapeng.

Ka pono ya hao basebetsi ba polasi ba tshwanetse ho tshwarwa jwang kapa ba etsetswe eng? Hlalosa pono ya hao.

Tseleng ya tseleng ya hao le lelapa le feta polasing a jetseng dipalesa tsa tsa Sonneblom-o. Botsa rakgadi wa hao hore dipalesa tse ngata tjena ho etswang ka tsona? Rakgadi o arabile a re ke dipalesa tsa Sonneblom-o. Hlalosetsa motswalle wa hao.

Ho kena dishopong tse holoholo, o kopana le mefutafuta ya meroho. Ekaba ekaba ba kgona jwang ho ba le meroho ena letsatsi le letsatsi beke le beke? Hlalosa dintlha ka botlalo.

Kgotso monghadi kasheko re o letseditse ho tla ho tsebisa hore re kgethile polasi ya hao ho tla o thusa, jwale tseo re tlo o thusa ka tsona ke tse latelang. Re tlo o thusa. Re tlo tla le dimatlafatsi tsa mobu ho tla tla matlafatsa mobu wa hao bakeng sa ho jala, mme re tlo tla le meriana e itseng e tla tla bolaya dikokwanahloko tse tla tla ja dijalo tsa hao.

Kgotso monghadi jwale taba ke hore re tlo ke tlo o fa dikeletso kapa ona mahlale a ho balea taba ena e utlwisang bohloko letsatsi le letsatsi. Ho na le moriana oo rekiswang kapa e fumanehang di-chemist-ing tse itseng bakeng sa dijalo. O tshela ka hara botlolwana e peituwang mme ha o qeta, o tlo peita app-ong ya hao. O potoloha o potoloha o peite ha o tshele mobung o tshela semela ka bosona. Mme jwale tjhefu eno no e tlo bolaya dikokwanahloko tseo tse ntseng di hlasela poone ya hao sebakeng.

Ao wele bo bana ba thari e ntho, bana ba thesetene. Ke a kopa ha le ka ntokolla fela kgetlo lena feela mme ke a le tshepisa. Ke a le hlapanyetsa hore ketso ya mofuta ona ke ke ba ba hlola e etsahala hape. Ke tshepisa hore ha ke tloha mona na ke qeta ho rekisa poone ena ka tlase mane market-eng. Ke tla be fihla ke ya mane dikantorong, ke lo lokisa dipampiri tseno no. Nako e tlang ha le nkemisa le tla fumana pampiri tseno di felletse. Ke a le kopa .

Banabeso ke tlile ka ka ka ka tlhahisoleseding ho lona tje. Ke a tseba ba bang ba lona bongata ba lona ha la kgona hore le finyelle dikolong. Le qete kolo ke kgone ho fumana lengolo la matric. Tjhe, le teng ho lokile. Ke utlwile seboko sa lona, empa tlhahiso ya ka ke ena na. Keletso ya ka ke ena ho lona. Ho no ka ba bobebe ha le ka kgutlela sekolong la lo ketella thuto tsa lona tsa matric. La fumana lengolo leno no hobane moo moo sebetsang teng . Botsotsi bo bongata bo bo bongata. Motho a ka qetelletse ao qhekanyeditse a o file tjhelete e nyane. E ne sa tlameha o fumane ka baka la feela ha o tsebe ho bala kapa hona ho ngola. Motho a o qetela ao qhekanyeditse a o nketse tse e leng tsa hao.

Seo ke se utlwileng tse se tsamaya mona na melomong ya batho, ke hore balemi ba naha tse kgolo ba fihlile ba tshosetsa balemi ba naha tse nyane, ka hore ba na le matla a mangata. Mme ha nako e ntseng ya ba tle ba kgone ho fumana le le le le le lefatshe kapa lona polasi nyana eno ya bona e nyenyane. Ba tlo kgona hore ba ye hape ka hore ba na le matla mme ba tla kgona ho buisana le batho ba hodimo ba ba fe polasi tseo.

Temo ha se ya batho ba baholo feela, temo ke ya mang le mang. Ke ya motho a sebetsang ka matsoho. Ha o ithuta ho lema o sa le monyenyane, o tlo ithuta ho sebetsa ka matsoho ho ya lebitleng. Mme seo se ka o thusa hore o kgone ho kenya dijo ka tlung, mme se ka o thusa hore o kgone ho lo kenya tjhelete hoba o ka kgona ho iphepa, o be le tjhelete ka ho lema.

Malome ke a bona hore polasi empa ne ke re ke o hlaisetse tlhahisoleseding ko fe maele a itseng. Ne ke re ho wena ne ke akanya mohlomong ha di ntse di tswala, o nno rekise tsena tse kgolo o sa le ka madinyane. Ho etsa jwalo o tlo iphumana o entse tjhelete e ngata. Mme ka nqena o ntso na le leruo la hao. Ha o ntsha tse kgolo tse nyane ha di qeta ho hlaha. Tsena tse nyane di tlanne di hole. Eba ke ntho ntso etsa kgafetsa kgafetsa.

Bona ntjhanyana, ke a tseba hana jwale o eme le monna mateneng o tlalletswe ke naha ha o tsebe seo o ka se etsang. E re ke o fe bohlale ke bona ha se university feela kapo di-college tse ka kgonang ho ruta ka tsa bolemi. ho na le dithutonyana tseo o ka di fumanang marangrang tseo ka o fang tlhahiso kapa tsa o fa tsebo ka tsa bolemi. Bona taba ke ena nka cellphone ya hao o kene marangrang, o botse ka tsa bolemi. Ho na le batho ba bangata mono no ba tla o thusa. Ebile e seng batho ba bangata. Ho na le di wepesaete moo tse tla o thusa hore o rutehe ka tsa bolemi.

Mefuta e mengata eo re ka e sebedisang bakeng sa ho boloka poone. Ya pele ke hore poone ha e qeta ha o qeta ho e ntsha tshimong wa e kgothola seqhomane wa e kgothola e be dikgobe. Mme ha o qeta ho e kgothola e be dikgobe, o e tshela ka hara mokotlana kapa ka hara yona sarasara. Mme e beha o e beha sebakeng seo e leng hore ha se fumane moya kapa ha se fumane metsi. Ha hona mongobo mono no le ha letsatsi le ka ba teng ho lokile. Letsatsi le tlo etsa hore e dule e matlafetse e le hantle empa mongobo o tlo etsa e senyehe ka pelenyana.

Bona ebile o matla re o entseng kasheko lena e ne le mohopolo wa ka fela hore ao ha re ka nkang hora kapa tse pedi. Ra ya sebakeng sane se itseng mane neng ra fihla, ra dula fatshe, ra kgona hore re je re fumane le dino mono no. Re phomole mono no, ebe ba re boele hape re kgutlela mosebetsing. Ke nahana ho ka ba beterenyana ha re ka fihla ra phomotsang mmele. Ra ja dijo tse hlabosang, ra fumana dino mono tse phodileng, ra fumana le bo di monono.